Ee, ke a dumela, gore diaparo tsa banna le tsa basadi di farologana ka mebala le ka mefuta ya yona.

Ke diaparo dife tsa setso tse batho ba di aparang kwa manyalong mo setsong sa lona, mme di na le bokao bofe, mme ke diaparo tsa Setswana tsa setso di na le tlhompho thata mo setsong sa rena.

Diaparo tsa setso, di tlame'ile di di bontshe go gore o tlhompegile mo.

Hisitori ya di-culture tsa rena le gore se . Fa o apere diaparo tsa setso o a hlomphuoa setšhabeng.

Diaparo tsa setso tsa Setswana, tsa culture ya kwa hae, go bontsha gore ke tswa ke le kwa kae.

Nka apara diaparo tsa setso sa kwa hae, tse di bontshang gore ke tswa kwa kae.

le khiba ke tsone tse di bontshang gore mosadi ke eng le gore a re basadi ba culture ya Setswana na.

Nna nka ikgantsha ka diaparo tsa setso sa kwa hae tsa Setswana.

Ee, ke a dumela ka gonne setso ke sone se se hlomphuoa thata mo setšhabeng.

Ke dipina tsa setso tsa setswana, tse re ka di berekisang fa go na le moletlo kwa gae.

Mmino wa setso o ka ikgantsha ka one, fa nne ntse re go utlweletse fa re le kwa malapeng a rona.

Mo setsong sa me, ke apara diaparo tse di tloaelehileng tsa letsatsi le letsatsi, tse di tshwanetseng maemo a tikologo le maemo a tiriso, jaaka di ka , likatiba le di botlalo tsa , kgotsa diaparo tse di nang le le botsogo. Le fa go ntse jalo, diaparo tse di diriwang di fetogile thata ka dingwaga tse di fetileng.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang, jaaka dikhonferense, mme ikagela ka maemo a mokgwa wa mokgatlo kgotsa setlhopha se se tshwanelang moletlo oo. Mo naheng e nngwe le nngwe, moaparo wa setso o na le bokao jo bogolo, ebile o bontsha seriti, bogosi le botho jwa setso.

Ka diaparo tsa setso, di na le mebala, ditsela tsa go dira le meralo e e tshwarang dikarolo tsa botshelo jwa setso seo motho a tsweng, a tswang mo go sone. Diaparo di bontsha gape maemo a setšhaba, gore motho ke morutabana, mmupi kapa yo a ratang, a rategang mo setšhabeng.